For swichudeni swi na nkoka swinene leswaku inthanete yi tshama yi ri kona hikuva swi kota ku swi yisa emahlweni tidyondzo ta swona handle ka loko u timeliwa gezi or ku yimisiwa ka gezi so nkoka ya ku va yi tirhisa router leyi tirhisaka battery hi nkarhi lowu i ku a swi nge yimisi dyondzo ya wena or leswi swi endlaka eka inthanete i nkarhi wo nkarhi lowu ku yimisiweke gezi swi pfuna leswaku machudeni va fikela leswi va swi lavaka hi nkarhi lowu va nga pimeriwa wona ngopfungopfu swo fana na ti-assignment or eka ntirho lowu va nga nyikiwa wona hi ku va fanele va wu endla.

Ndzi vona ku ri ndlela ya kahle leswaku tiqingho ti tirha hi vanhu vantima hikuva ti ta swi kota ku katsa vanhu hikwavo ngopfungopfu ka vanhu lava nga swi koteki ku vulavula tindzimi ta le henhla or tindzimi tin'wana handle ka ta ndhavuko.

Nkoka wa ku vulavuriwa ngopfu hi swipano swa mitlangu eka timagazini swi nga pfuneta ku swi nyika vanhu lavatsongo lava nga na talenta leswaku va kota ku kula naswona swi va nyika matimba ya ku ku ya mahlweni ku ya mahlweni na leswi va faneleke ku swi endla eka talenta leyi va nga nyikiwa yona hi swa hi swa mitlangu naswona swi nga kota ku swi endla ku community or ndhawu liya ka vanhu vanhu lava tshamaka ndhawu liya va va na mimoya ya kahle ya ku va pfumela vana va vona or vantshwa ku va kota ku va kula na vona hi talenta leyi va nga nyikiwa yona handle ka ku va endla ku va endla leswi va ka va nga swi laveki evuton'wini leswi nga ta endla ku vanhu hinkwavo va kota ku humelela eka leswi va swi tsakelaka.

Eya, ndzi vona leswaku tinsimu ku yingisela tinsimu eka inthanete swi pfuna ku hangalaka hangalakisa tinsimu hi ku hatlisa hikuva munhu loko a yingisela nsimu ya yin'we eka inthanete wa swi kota ku a a rhumela munhu un'wana or munghana wa yena nsimu yolero ku a kota ku yingisela na yena munghana luya i ta rhumela vanghana va yena van'wanyana hi ndlela leswi endla leswaku vanhu vo tala va va va na ku tiva eka risimu leri naswona swi endla leswaku ri kula hi ku hatlisa hikuva vanhu vo tala va ta va va ri yingisela hi nkarhi wun'we naswona ri ta tiviwa hi vanhu vo tala loko ku tirhisiwa inthanete swo fana na vo TikTok.

Phephahungu ri kongomela ngopfu eka mahungu lama humeleleke emasikwini hinkwawo yi nyiketa timhaka leti nga na ntiyiso or landzelela leswi humelelaka eka nkarhi lowu hi nga le ka wona kambe timagazini tona ti katsa ngopfungopfu swinepe swa vanhu lava va lavaku ku kula ka leyi va nga le ka yona swo fana na muti leyi futhi ti katsa ngopfu mavonelo ya vanhu leswi vona va swi vonisaka xiswona naswona swi nga katsa mahungu lama ka ma nga ri ki manene ka leswi humelelaka emisaveni nkarhi wa sweswi.

Mbuyelo lowu nga kona loko ku ri na Wi-Fi kaya ka n'wina swi pfuna leswaku vana va xikolo va kuma timhaka leti va ti lavaka leti nga ta va pfuna exikolweni or ku pfuniwa eka timhaka ta vona ta swikolo swo fana na ku nghena ka inthanete va kota ku lavisisa timhaka to karhi swo fana na Mathematics Xitsonga Xinghezi leswi nga ta va pfuna ku ri va ya emahlweni na tidyondzo ta vona.

Loko hi tirhisa swo swihaxamahungu swa le ka inthanete hi kha hi yi va yi komba vanhu or hi nyika vanhu mahungu lama ma fanele ma fanele ma tiva hi mina swo fana na ku ni va ni va rhumela swinepe ku ri ku humelela yini evuton'wini bya mina hi nkarhi luwa leswi swi vekaka ka ndhawu yo ka yi nga ri kahle hikuva hi nga humelela hi makhombo hi ku ku yiveriwa ka mahungu lama hi vanhu lava ka va nga ri va nga ri ki kahle lava lavaka ku tirhisa mahungu lama hi ndlela leyi nga ri kahle leswi nga ta famba swi ni veka ka khombo ni ndyangu wa mina.

A ndzi ta ku avuxeni mina ndzi rhandza ku kombela ku pfuniwa yi khombo leyi yi nga ndzi humelela hi timhaka ta Wi-Fi ya mina xo suka ka tolo ndzi ndzi vone leswaku Wi-Fi ya mina a yi le ku tirheni naswona ndzi ringetile ku lunghisa router ya mina leswaku ndzi chekisisa leswaku hinkwaswo swilo swi tshamisekile ene ndzi endle tano kambe a ku na ku cinca eka xiyimo lexi nga ndzi nga hlangana na xona ndzi kombela ku pfuniwa hi mhaka leyi hikuva ndzi fanele ndzi hetisisa a ntirho wa mina lowu ni fanele ni wu endla eka siku ra mundzuku ndzi kombela ku pfuniwa hi ku hatlisa hikuva i swa nkoka leswaku ndzi hetisa ntirho lowu ndzi nga na wona ndzi kota ku rhumela vanhu lava faneleke ndzi rhumela wona ndzi khensile.

Mina ndzi rhandza vuyimbeleri lebyi rhikhodiweke hikuva ndza swi kota ku tlhela endzhaku eka vuyimbeleri lebyi byin'wana na byin'wana eka nkarhi wun'wana na wun'wana naswona mina ndzi munhu wo ka ndzi nga rhandzi tindhawu to tala vanhu tanihiloko hi ndlela leyi ndzi ta swi kota leswaku ndzi tiphina hi me n'wini ndzi kota ku ku tshama endlwini ya mina ndzi nga rhaseli munhu ndzi nga khomiwi ndzi nga khomi hi mahloni mahlweni ka vanhu.

Ku laveka computer kumbe riqingho ni inthanete leyi mi nga ni ku tshembeka ni webusayiti ya vutshunguri leyi a nga ta yi tirhisa ku a kota ku ku kota a kota ku pfuniwa hi leswi a lavaka ku pfuniwa hi swona xin'wana i email.

Xivangelo xa ku tlakuka ka ka timali ta tiselulafoni ku nga va mhaka ya ku va ku thekinoloji a yi se yi tlakukile hi xiyimo xa le henhla ku ya hi malembe lama ku ya hi ku famba ka malembe naswona swilo leswi va swi tirhisaka ku endla tiselulafoni naswona swi swi ni ku durha leswi endlaka ku tipurayisi ya tiselulafoni na yona hi ku yi tlakuka hi ku ya hi malembe swinene naswona ti ya mahlweni tiselulafoni ti na swilo swo tala leswi swi ta swi ta ka na thekinoloji na hi ku famba na ka mikarhi ya sweswi so hinkwaswo swi endla leswaku purayisi ya selulafoni yi va henhla hi xiyimo lexinene.

Loko i rhumela munhu mali hi app-e swi pfuna swa ku mali ya yena a yi kuma hi nkarhi wa xihatla hikuva loko u tirhisa bangi a swi teki nkarhi ku fana na loko i suka kaya i ya bangi leswi tekaka nkarhi wun'wanyana loko u fika le na futhi i tlhela i yima elayinini leswswi tekaka nkarhi wun'wanyana futhi kambe loko u tirhisa app-e xi rhumela lexiya xi endliwa hi nkarhi lowu wena i rhumeleke hi wona laha munhu a kumaka mali hi nkarhi luwa hi xihatla.

Ndzi nga va kucetela leswaku va tihlanganisa na vakorhokeri bya va bya vaphakeri naswona va fanele va langutisiwa ku ri mali leyi va yi nyikaka xana yi yi vuyerisa leswi va swi laveke na.

Ntlangu ya vutshila laha swi kombaka ku ri hi swihi swiphiqophiqho leswi vanhu va swi endlaka na leswi va kumekaku hi maphorisa loko ku ri na na maphorisa mhaka liya va yi endla njhani va yi lunghisa njhani ku ri swilo swi tshama swi ri right a ka ikhonomi.

Ku nga va mbuyelo wa wa ntlangu lowu nga ta humelela endyangwini wo fana na phati la u nga tirhiseke WhatsApp ku ri ku fambisiwa hungu eka vanhu lava va faneleke ku ri va ri kuma leswi endla leswaku hungu ra kona ri kumiwa hi nkarhi wa xihatla na hi nkarhi wun'wani na wun'wani laha munhu a nga ta a nga ta vona ka WhatsApp ya yena a vona hungu faneleke a ri kule.

A ndzi nga ta tirhisa data hi leyi ka nga faneliki laha a ndzi nga ta endla swilo swa ku a swi na nkoka a ndzi ta tirhisa data hi laha ndzi faneleke ku tirhisa data eka lebyi ni lavaka ku byi endla eka nkarhi luwa leswi endla leswaku ndzi pimela ndzi data leri ndzi pimiweke rona byi kota ku ri tirha nkarhi wo leha na loko nyanga yi na loko nyanga yi heta or n'hweti yi hela ri va ra ha ri kona.

Hawa a ndzi voni tano hikuva hina vanhu la Afrika-Dzonga a hi na ku titshemba eka talenta leyi hi nga le hi nga hi nga hi nga na yona eka timhaka swo to endla tifilimi laha hina hi vone hi za hi rhandzaka ku hi veka vanhu va matiko handle a henhla ku tlula hina la swi hi xanisaka ngopfu hikuva a hi na ku titshemba eka eka Afrika-Dzonga.

Ndza pfumela hikuva tinsimu ta manguva ya khale a ti bula ngopfu hi vutomi lebyi a byi hanyake khale laha a ku hluphekiwa swinene kambe ka masiku lama leswi vanhu lava va tinsimu leti va khulumaka ngopfu hi swona i swilo swa ka swi nga ri kahle laha va khulumeke ngopfu hi timhaka ta byala hi timhaka ta vavasati lava va pfumela naswona naswona va yenga vantshwa ku ri va swi endla hikuva va ehleketa leswaku hi swona swi leswi hi faneleke hi fanekeleke ku hanyisa xiswona eka nkarhi wa sweswi.

Data wa ka Vodacom na Cell C wu hambana hi masiku na madurhelo ya ha ha wona mina a ndzi ta tirhisa Vodacom hikuva laha ndzi tshameke kona a wu kona netiweke wa Cell C naswona data ra Cell C ra durha ku tlula data ra Vodacom.

A ndzi ta languta na loko Wi-Fi yi nga tirhi laha vanhu a va ta vona leswaku mina ndzi va endla vutsotsi hikuva ndzi teke mali ya vona ndzi ya hakela Wi-Fi laha yi nga tirheki naswona ndzi nga hlanganela na na vanhu lava ka va nga hakeliki timali va fane va hakelaka toho laha ku nga pfumeriwaka ha kona eka nkarhi luwa.

Katsa tinqambi ta hiphop hikuva tona ti vulavula ngopfu hi timhaka ta ku munhu i kule njhani naswona ku fikela la a nga ha kona i ndlise ku yini leswi ndzi swi ndzi tikela ku ri na mina ndzi tiya xandla ku ndzi ta kota ku fikela laha ndzi la ku fikelaka ha kona hi ku endla leswi ni faneleke ku endla swona swo fana no nghena swikolo kumbe ku titshemba hi mina i ku ndzi endla mali laha ndzi swi koteke na mina ni ta ni ta fikelela laha ndzi lava ku fikelelaku kona.

Xivangelo lexi ku rhandza ka wena i mphikizano wa moya wa mina hi risimu ra wena mbilu ya rhurha yi tika yi tshemba mimoya ya ku hlaya u hamba ku famba na wena hi ku ri xava ndzi tlhela ndzi tiva ntshembo.

A ndzi a ndzi a ndzi titwi ndzi ri kahle hikuva data leri ra durha swinene naswona ni zamile ku ri ndzi kota ku ri tirhisa hi laha ku faneleke ha kona kambe loko se ri expire swi endla leswaku na mina ndzi nga titwi kahle hikuva swi ta lava ku ri se ni humesa mali yin'wanyani yo ndzi kota ku xava data ndzi kota ku endla ku ya mahlweni na leswi a ni swi endla.

Swi ta hi pfuna ngopfu hikuva a hi hinkwenu lava hi tivaka xinghezi naswona a swi ta endla ku vutomi bya hina byi va lula ku tirhisa tiselulafoni kumbe ku nghena la hi la ku ngheneke hi kona hi ririmi ra manana hikuva hinkwenu ha ri tiva ende hi tolovele rona loko hi kha ha kula na leswi hi vulavulaka hi vulavulaka swiswona siku na masiku.

Malume loko wa ha ku heta ku xava smartphone xa wena i nyikiwe xirhundzu xa data lexi xi ta ku pfuna leswaku i kota ku ku tirhisa a tiinthanete ku lavisisa leswi ku lavisisa swilo leswi swi lavaka ku swi tiva ngopfu eka leswi humelelaka laha laha matikweni lamo tala, swin'wana i nga tirhisa leswaku i kota ku mintirho leyi nga kona eka tikhampani to hambanahambana ni ku chekisisa leswaku khampani yo karhi yi endlisa njhani kumbe yona eka ntirho wa vona swi fambisa njhani.

Ndzi vona onge ku hanyela ka masiku lama swi swi tirhisa ngopfu tiinthanete leswi endlaka leswaku munhu un'wana na un'wani swi lava a va na data ku endla ngopfungopfu hinkwaswo leswi munhu a lavaka ku swi endla ka masiku lawa swo fana no yingisela tinghoma, ku dyondza, ku lava ntirho kumbe ku tirha swi lava inthanete swi endla leswaku tikhampani le ta inthanete ti na xihlawuhlawu laha ti tlakuseke tipurayisi ta data leswaku tona ti kota ku endla mali eka xirho lexi hikuva ti ta swi fanele ku va endla data yo tala ngopfu ku vanhu va ta kota ku yi tirhisa ku endla swo laha ku endleke swona.

Ndzi nga vula ku data ya masiku lama ya durha swinene naswona un'wana na un'wani leyi a kotaka ku yi xavisa naswona loko munhu a yi tirhisela matirhiselo ya masiku lama ma le ka xiyimo xiyimo xa le henhla hi ku hi ku data ya masiku lama a yi swi koti ku ri yi kota ku va last-a ka masiku yo yo leha swinene yo fana na vo nyangha, vhiki hikuva xin'wana na xin'wana lexi hi xi endlaka ka masiku lawa swi lava data.

Ku tirhisa data eka riqingho ra wena ra le nyongeni swi pfuna ngopfu ku endla swiboho swa timali leswi nga na vutlhari ku hlayisa mali ya wena ni ku fikela xikongomelo swa timali ta wena.

Munhu a nga kota ku ti tsakisa mbilu laha a nga ta dlaya a nga ta dlaya hi rifenya swin'wana i ku dyondza i online, xin'wanyana i ku kota ku kuma ntirho lowu advertise-iweke hi khampani yo karhi.

I ha yi hi ndlela leyo ya ngopfu hikuva data ni Wi-Fi swo ti fanela ku hambana ka kona i ku data rona ra wa pimeliwa ngopfu eka leri tirhiseke naswona xirho xa netiweke xi nga nghena endleleni na madurhelo ya data, kambe Wi-Fi yona ya pfumela leswaku i yi tirhisa hi ndlela leyi lavisaka ha swona yi ka yi nga heli naswona ku chipa ka yona swi olove ngopfu hikuva i nga tirhisa mali leyitsongo for data lero tala ngopfu swinene yi nga ta ku last-a ku fikelela ni nyangha.

Ku pfaleriwa ka data i ntirho wo kuma kumbe ku ku hlengeleta ni ku ku pimeliwa data kusuka emitlangwini yo hambanahambana leswaku ri ta tirhisiwa eka xihlawuleni ku endla swiboho kumbe ku engetela vutivi eka leswi i swi endleke, leswi ta endla leswaku i kota ku seyivhiwa data leri i ri tirhiseke eka siku rin'we ku ri ingaku i nga ri i nga ri heti hi siku rin'we hikuva i wa ha ta ri lava ku yi tirhisa eka masiku lamateke.

Ina ku na ku hambana hikuva na xipidi xa data leri a ri fani.

Ina ku tirhisa data hi vhidiyo swi swi dya data ro tala ku ku tlula ku bela riqingho hi rito hikuva ka vhidiyo yi katsa ntirho wa rito ku langutisa mimpfumawulo wa tilo mimulo ya mihloti swilo leswi hambaneke leswi nga fambiki kumbe leswi tirhiseke data ku munhu loyi un'wanyana a kotaka ku vona kambe eka riqingho swi lava a rito ra wena ntsena leswi endlaka leswaku swi tirhisa data leritsongo ku i kota ku bula ni munhu loyi i n'wi faneleke.

Ku tirhisa pulani ya data yi lulamisa ntirho wa data hikuva yi va yi landzelela ndlela ni ku tiyisisa ka leswaku data yi tirhisiwa hi ndlela leyinene ni lawula swi nkoka swinene eka sweswo ku langutela tihakelo leti fihliweke swi tisa leswaku ku papalata swiphiqo swa timali vutihlamuleri ni ku lahlekeriwa ka data.

Ku hava ku lahleka ka data loko u nga yi tirhisi hi nkarhi lowu n'wini kumbe nkarhi wo hela ka data van'wani va xavisa va data va ringeta ku lahla kumbe ku lehisa nkarhi lowu data yi nga ta tirhisiwaka ha wona eka pulani ya wena ya vona leswaku vuhlanganisi va ni ku tirhisa ku ku antswisa ka data, hi mavonelo ya mina ku va na ku va data ri na siku leri expire hi rona hambi ri nga se hela swi na mathomo ya kahle ni hikuva swona swi nga swi ta kala leswaku mina a ndzi lava ku yi tirhisa hi siku ro karhi kambe a ndzi nge he swi koti hikuva hi se expire-rini.